So indlela yokuyenza le nto, ekukhuleni kwethu besiwuchuba umbona. Emveni koba siwuchube xa ungekakomi, besiwuchuba emveni koko , umakhulu ebewuthatha awubeke engxoweni uze womiswe. Mhlawumbi ukhweliswe phezu kwendlu ukuze wome okanye ubekwe phaa phandle ukuze siqhubeke siwomisa. Then xa sowomile besiwufaka emapheyileni size siwuvale. Ngamaxesha ke ubuye ube neerhorho eziba khona. So bekuye kuthengwe iyeza ke ngoku elibulala ezo rhorho because umbona kusenokwenzeka ebezawusebenzisa ukupha iinkukhu kunye nokwenza isivuno sombona sonyaka ozayo. So indlela yokuba ungaboli ke ngoku ebewugcina entweni, kwitanki aye awufake kulo mhlawumbi engekawuchubi okanye awuchube awufake emapheyileni nasezingxoweni. Then xa usuqalisa ukukhula iirhorho ezincinci ebewuthatha , ebethenga iyeza elo alifake ukuze zibulale ezaa .

Le nto izawunceda into yobana lo mntu ufuna ukuxhasa ngemali abone into yobana uyakwazi uzimela because sowuneminyaka emithathu ngoku ukwazi , unalenkqubo. Kwaye loo nto ithetha ubana ukwazile ukuzixhasa ukuzothi ga ngoku, uye wakwazi uba nemiphumo emihle. Ngoku mhlawumbi ngenxa yeemeko ufuna inkxaso kubo ukuze wandise inkqubo yakho. So xa beyibona into yobana uye wakwazi uzimela ixesha elingaka kunokuba khuthaza and kunoba benza bafune ukunceda nangakumbi kuba baye babona indlela oye waqhubeka ngayo uzimele, babona nokubana uyakwazi uzimela. So mhlawumbi ufuna ngoku nabanye abantu, ufuna ukuqesha. Fanele inokuba khuthaza kakhulu.

Ingaluncedo olukhulu. Ngokomzekelo, okokuqala, njengomntu mhlawumbi ozokuqesha abantu funeka ukwazile ke ngoku uyazi into yobana uzoqesha abantu abangakanani and aba 'ntu uzawubaqeshwa bazawubhatalwa imali. Zezo zinto funeka ukwazi ukuzifaka kwingxelo yekhompyutha. Kwangaxeshanye, kwisityalo sakho funeka ube ngumntu oyaziyo okay ngonyaka ulima isityalo esingakanani kwaye ingeniso yakho ufuna ibe ngakanani. So xa uzazi ezo zinto ke ngoku, xa ukwazi ukwenza , unaso isakhono sokuhlalutya, uhlolisise, loo nto iza kunceda into yobana ungasebenzi nje ihala kodwa usebenze une-productivity ophuma nayo, unezinto ophuma nazo. Uba okay ndizongenaelwa yimalini ngonyaka okanye ngenyanga kwaye ndiza kubhatala malini abo bantu ndibaqeshile.

Kaloku ekubeni ifama ingabi nalahleko. Ngokomzekelo, masithi ispinatshi asilungi ngexesha elithile lonyaka, mhlawumbi asilungi apha ewinta ngoba kuyabanda akukho mvula zininzi. So, loo nto inobangela into yobana ke ngoku ube nelahleko xa sowutyale sona. Kanti xa usiyazi uba okay silunga esama kuba kukho iimvula, kukho ilanga, lifumana ilanga elininzi, loo nto inokuba luncedo into yobana kungabikho zinto zikulahlekelayo njengomfama. Kwaye nokuyazi uba okay umbona ulunga ngexesha elithile so ngoDisemba kufuneke ndiqale ndityale so that ndizokwazi utya mhlawubi phaa ngoMatshi, Epreli umbona. Zezo zinto zinoba luncedo kakhulu ukuzazi because xa ungazazi usenotyala nantoni na ngexesha elingafanelekanga, ize loo nto ibangela into yobana ke ngoku uba ulahlekelwe yimali nkqu nasisivuno.

Andinothi asilunganga, ndingenothi silungile. Mhlawumbi bona banesizathu, mhlawumbi bayayazi into yobana xa bezityalile zombini ezi zinto zinokuchaphazela isivuno sentsangu yabo ibiseyibenzela imali kakade. So, mhlawumbi banezizathu ezivakalayo zokungafuni ukuyithatha le hemp. Mhlawumbi izawuchaphazela ukukhula kwesivuno sabo sentsango. So, andinalwazi lungako kodwa ndiyacinga into yobana bona mhlawumbi banezizathu ezivakalayo zokungafuni ukuthatha le, esi sivuno sesibini.

Kuyayichaphazela kakhulu ubutyebi belizwe ukwenyuka nokwehla kwamaxabiso. Ngoba loo nto inobangela into yobana abantu bangabi namali yokuthenga xa izinto zidura kakhulu, ize ilwehlise nyani uqoqosho lwelizwe. So xa izinto zinyuka kuba khona indlela elichaphazela ngayo kakubi uqoqosho lwelizwe. At the same time iphinde iluchaphazele kakuhle, ngoba imali iye ibanintsi. Kodwa abantu ababi namali, so ize ibangele into yobana ke ngoku kungabikho zinto zithengwayo kangako. So, luyachaphazeleka ngeendlela ezininzi. Ngamaxesha iba yindlela erayithi xa kuloo ndawo abantu benemali kodwa xa kukho abantu abahlala ezilalini abangaphangeliyo, loo nto ichaphazela nyani ke ngoku ubutyebi belizwe.